Sejanaga se rekiwa ka ditsela tse di farologaneng, janong go tswa mo go wena gore a o se patela ka kgwedi kgotsa o se patela ka tšhelete feleletseng. Fa e le gore patela ka tšhelete feleletseng wa go ntsha yone e kwadilweng foo, e le gore wena o reka ka patela kgwedi ka kgwedi ga go nna le ditšhelete tse dingwe ko thoko tse e leng gore o tla bo o tshwanetse o di patela gore di 'ire tšhelete yotlhe feleletseng eo e kwetsweng mo sejanageng sa gago.

Tse di laolang gore o tla duela morokotso o kanang kanang ke go fa ba lebelela gore o na le histori ya go patela dikoloto tsa gago na kwa morago kwa, fa e le gore motho e leng gore o tlholo o ntse o tshabela dikoloto tsa gago morokotso wa gago o a go nna o ko godimo ka gore ba lebeletse gore ga ba kgone go go tshepa gore o ka duela madi a otlhe tlebe o a tsere. Janong madi a o ke one a tla dirang gore bonagala gore wa tshepagala ga setse o patela sekoloto sa gago sa ko bankeng.

Ka nka boelela morago ko teng ke ba reye ke re ba ntlhalosetsa gape gore madi a ka tsereng morokotso wa teng ke o patela jang, le gore nka dira jang gore ko o fokotse kgotsa ke bone gore nka kgona gore ke tswelele pele o patele gore ga e le gore o tlo palela, e be re tla le leano le lengwe gape la gore nka patela jang madi a o.

Ee, ke bona go le botlhokwa ebile go le botlhale mo e leng gore o motho e leng gore o tla o ntse o sokodisa ke go patela dikoloto tsa gago. Jaanong ga se mang le mang e leng gore o duelela madi a baluni, madi a baluni a fiwa batho e leng gore ga ba kgone go patela dikoloi tsa bona sentle. Jaanong ka tsela eo e ba 'ira gore ba bonagale gore ke batho e leng gore ga se ba ba tshepegalang, mme e tshwanetse ba patela madi a baluni. Fa e le gore motho a e leng gore o tshwanetse o duela dikoloto tsa gago sentle gago botlhale gore o duele madi a baluni ka gore e tsile go go imela ko pele kwa ka gore feditse go patela koloi ya gago tshwanetse bo o feditse go patela le madi a baluni ka nako e e tshwanang.

Ke go ya ko dikantorong tsa UIF ba ile ba neela di-ID number tsa bona gore batle ba kgone gore ba ba lebelele mo system-ing gore a ba teng na le gore kwa ba dirang ko teng ba ba gogela madi a UIF a tshwanetseng. Ga e le gore ba kgone go ya ko dikantorong tsa UIF ba boele gore ba dirang ko teng ba kgone go botsa batho ba HR gore ba goga madi a tshwanetseng na mo UIF ya bona.

Melemo e e amanang le yone ke gore o kgona go dira dilo tsa gago ka bonako go sa tlhoke gore o ye ko bankeng gore o a go dira di-transaction tsa gore o patele dikoloto tsa gago le go beela ngwana tšhelete. Dikgwetlho tsa teng ke gore fa o sa ye ko bankeng wa go fitlhela madi a gago o sa kgone go tlhalosa ga timetse gore a timetse ka mabaka ma feng, o ne o dira eng, o patetse eng jang. O 'ira gore go nne le bothata le gore o ye ko mapodiseng o a go ba raya gore o utsweditswe tšhelete ka gore o ntse o dirisa madi a mobile money o sa tlelwe ke monagano gore o ye ko bankeng.

Go simolola jaanong go adima madi ao le fa o sa wa tlhoke ka gore ke dikadimo tsa letsatsi, ga go tshwane le ga go ya ko bankeng mo e leng gore ba go emisa go emisa nako e rileng gore batle ba kgone go go adima madi ao.

Ee, ke tsone tse re ka di dirisang gore a beye madi gore tle re ga a tlogela tiro ga ba nna le morokotso o bonagalang o e leng gore tlo mo phedisa ga se na a tlogela tiro, a na le madi a e leng gore ona a ntse a baya ga ne a bereka. Jaanong e tlabe e le moputso o e leng gore wa mmerekela.

Ke bona e le tsela e e leng gore e botlhale ka gore, fa kgwedi e fela or nako ga e fitlha gore motho a ka tekanyo ya gago ya puso ba go ya ko dibankeng ba ema mokoloko o motelele fela o e leng gore o ba jela nako. Mme ke yone nako eo fa ba setse ba re ba ya mabenkeleng ba ile go reka dilo tse di tlhokegang tsa ga bone gore ba re ba patela dikoloto e be e le gore ba kry-a mekoloko e metelele fela e sa feleng e tlo dirang gore ba tlhole letsatsi lotlhe mabenkeleng. Jaanong fa ba dirisa mobile money ba ka kgona gore ba patele dikoloto tsa bone ba ntse fo ga ye still-e go sena kwa bayang ko teng ebile ba sa imore ka gore ba tloga ba op'wa ke maoto kgotsa dinoka di fisa.